Morogo wa dinawa, morogo wa , le morogo wa beetroot-i, ke sa lebelele morogo wa . Ke morogo e go ka nnang molemo gore e lekiwe, ka gore ke merogo ya kgale e e leng teng, mme e monate e le ruri. Go ka siamela setšhaba ge ba ka dira gore ba itlwaetse go ja merogo ena.

Diapole le dipanana ke maungo a a batlang gore a nosetswe ka metsi a le mantsi. A batla tlhokomelo e ntsi gore di kgone go gola sentle, di ntshe maungo a a nonofileng ebile a le monate. Ka jalo, fa motho a jala maungo a go tshwana le di-banana le diapole, o tshwanetse go netefatsa gore o na le nako ya go di nosetsa, ebile o na le metsi a le mantsi go di nosetsa ka nako tsotlhe gore dijalo tse di gole sentle, di nonofile.

Merogo ya go tshwana le tamati ke morogo o itlhogela fela, ga go tlhokege tsamaiso e telele go e jala. Le fa o ka tsaya tamati, wa e latlhela fela fa o batlang gore e tlhoge teng, e tlile go tlhoga. O no go tlhoga fela gore o e nosetse. Tamati ga e se morogo o o sokodisang, wa latlhela fela ditamati tsa gago fo go ngwe le fo go ngwe fa o batlang gore di tlhoge ko teng, wa nosetsa, go tlile go tlhoga tamati.

Rooibos-o e jalwa mariga a a seng maruru thata le selemo se se fisang. Rooibos-o e jalwa mo mmung o o set-ilweng sentle mme o sena di nontsha tse di tseneletseng. Peo ya rooibos-o e jalwa mo mmung ka dikgakologo. Rooibos-o e nosetswa kgapetsa-kgapetsa fa e setse e le gona e jalwang, mme rooibos-o e kgona go itshokela komelelo fa e setse e godile. Rooibos-o e roba morago ga dikgwedi di le lesome le borobedi.

Rooibos-o e thusa gore o se ke wa nna le kgatelelo ya monagano. Rooibos-o e nowa ke batho botlhe, bana le bagolo. Rooibos-e e thusa ka go tsamaya ga madi mo mmeleng. Rooibos-o e thusa ka tshilo ya dijo mo mmeleng le ka gore marinini a se ke a lwala. Rooibos-o e thusa le ka letlalo la motho, e dira letlalo la motho gore le nne boreledi le nne le ntle.

Rooibos-o ga e kgone go itshokela komelelo le pula e e tseneletseng. Rooibos-so ga e jalwe mo mafelong a mangwe le a mangwe. Tlhatlhwa ya rooibos-o e ya kwa godimo le ko tlase, se se dira gore molemirui wa rooibos-o a sa dire tšhelete sentle. Rooibos-o e tlhoka go jalwa ka matsogo le go robiwa ka matsogo, seo se dira gore se nako le go dirisa tšhelete e .

Dikgwetlho tsa balemirui ke gore go ka nna le pula e e maatla, ga nna le komelelo, maungo a senyega ka pele, tlhwatlhwa le boleng jwa maungo di ya kwa godimo le ko tlase kgapetsa-kgapetsa, maungo a tlhoka matsogo go jalwa, le go roba le go pakiwa.

Dijeme di ka tshasiwa mo marothong, maungo a a omisitsweng a ka dirisiwa go dira dikuku le . Mme maungo a kgona go dirisiwa gape go dira wyn le go dira bojalwa.

Dipanana, diapole, dinamune, di-mengu, di-avocado, legapu ke maungo a e leng gore a jalega bonolo, ebile a kry-ega bonolo, le peo ya teng e kry-ega bonolo. Ka jalo, a jewa ke batho ba le bantsi mo lefatsheng, ebile a jalwa ke batho ba le bantsi mo lefatsheng.

Sepinatšhe, dinawa, lephutsi, dieiye merogo ena e kry-ega bonolo mo lefatsheng ebile e jalega le go robiwa bonolo. Ka jalo, batho ba le bantsi ba e dirisa ko malapeng a bona, le khabitšhe le ditapole.

Dithoro le mabele di dira bupi, segolobogolo jwa mabele bo bo nang le dikotla. Mo botshelong ba segompieno, dithoro di dira dijo ka go tshwana le bo , gore batho ba kgone, ba nonofe.

Wine farming go tsela ya go tlhotlha diterebe go dira wine. Wine farming e na le tsela e telele, go simolola ka maemo a bosa, go jala ga diterebe le go tlhopa ga diterebe tse di siametseng go dira wine.

Go tlhoka peo, metsi, mmu, lefelo la go jala, le di-tools-e tse o yang go di dirisa.

Dinotshe le dirurubele di thusa rooibos-so go , fa di khukhwana tse dingwe di ja ditshedi tse di gobatsang rooibos-so. Ditshoswane tsone di dira mmu gore o nonofe, o nne le menontsha ya go godisa rooibos-so.

Korong le raese, apole le panana, segwete le ditamati, dinawa le borotho , di botlhokwa thata ka gore ke dijo tse re di tlhokang ka letsatsi le letsatsi mo matshelong a rona, mme ebile di fa mebele ya rona dikotla.

O tshwanetse go itse gore rooibos-o e jalwa mo mmung o o ntseng jang. O tshwanetse go itse maemo a bosa e rooibos-o e jalwang mo go ona. O tshwanetse go itse gore rooibos-o e tlhoka metsi a le makanang-kang.

Rooibos-o e thusa batho gore ba itekanele, ka gore e kgona go thusa ka tsamaiso ya madi, ebile ga e na caffeine-e e le ntsi. Rooibos-o e kgona le go tlhatswa letlalo la motho gore le nne le ntle.